Hi yona ndlela ya kahle leyi yi kotaka ku vanhu va ta kota ku tivekela leswi va leswi va lavaka ku swi veka hi nkarhi wo leha.

Ku ri na hambi ku na leswi nga humelela i ta va i ri na mali leti va ti kha ti huma ka ka leswi i nga tsarisaku swo ka vanhu ko leswi i nga ta kota ku ku pfuna mundzuku loko ku ri na lexi nga humelela ekaya.

Eya, i ku vanhu va ta kota ku swi tiva ku ri mali va yi kumini nakona swi va swi swi va swi kha swi nga va swi kha swi endla ku ri vanhu va nga yi a ti-bank-i va ya va ya vutisa ku ri mali yi kona na kumbe a yi kona.

U fanele ku va u rhejisitarini ku ri la hambi munhu o lomba mali a ka a nga vuyisi u ta kota ku n'wi khomisa ku ri ku ri mali ya wena u ta kota ku vuya ndhaku.

Ni nga sungula hi ku lava ku tiva ku ri life insurance leyiwani yi njhani nakona yi pfuna vanhu njhani hi swo leswi nga ni swo leswi ni nga ta lava ku tiva ku ri yi pfuna vanhu njhani nakona yi tshame yi pfunela vanhu na.

Xi ku pfuna loko i kume khombo khombo ya movha ku ri va ta kota ku ku lunghisela yona.

swi ya hi ku i hakelela munhu wa malembe mangani hikokwalaho ku kuma ku mali ya kona ya gonya yi va henhla hi mhaka munhu .

I ku i ku i ku tiva swa NSFAS hi ku hi yona leyi endlelaku vana ku ri va ta kota ku dyondza yi va hakelela tidyondzo ta vona ku ti ya mahlweni.

Ku ya hi nawu loko i tshike ntirho ve ri a wu swi koti ku kuma mali ya UIF i fanele ku i hlongoriwa ka i ta kota ku kuma mali ya wena ya UIF.

I ku va nga tshiki ku veka swimalana leswitsongo ku va ta kota ku va na mali leyi va va na va nga ta yi kota ku yi tirhisa loko ku ri loko ku ri na leswi nga humelela kumbe va tlanga switokofela hi tiko kwalaya va kha va pfunana.

I fanele i va i ri na malembe ma ma eighteen kumbe seventeen ku ya a henhla nakona i ta kota ku va i kha i save mali yo tanihi kwihi hi n'hweti.

Va va kha va lava ku ri ku nga tali a ti-bank-i vanhu va fanele ku va kuma timali ta vona hi ti SMS ti nghenaka tifoni ta vona va ta kota ku ti vona kumbe ta yi landza namuntlha kumbe ti landza mulungu mundzuku swi huma ka wena.

Hi ku ya hi mina ni vona swi ri swa kahle ku tirhisa selifoni hi mhaka yo hi va hi kha hi hunguta vugevenga lebyi hi hlanganaka na byona emadorobeni lamakulu.

swi endla ku swi olova ngopfu hi mhaka yo i va i kha i tirhisa digit ya wena i ti tshamele kaya i kha i nga hlangani na na na swigevenga leswi nga le timolweni kumbe madorobeni.

Hi ni vona ku ri ku nga ri swilo swa kahle hi ku mali ya munhu a yi heli yi tshama yi kha yi gonya n'hweti na n'hweti swa antswa munhu a ti vekela mali ya yena.

Swi ni pfuna ngopfu hi ku a ni humi ni ya a timolweni ni ya teka mali mali ya mina yi ta tshama ndzeni ka khadi ra mina ni ri na rona a ndlwini.

A hi vutlhari i ku ka u nga hleketi kahle hi ku ni nge teki mali ya munhu leyi ni swi tivaku mina ni nge swi koti ku yi hakela loku n'hweti yi hela hi ku a ni tirhi.

A xi tirhi hi yo mhaka yo i ta yi kuma kwihi mali hi ku a nga tirhi handle ka loko a kha a endla swilo leswa mabindzu.

Ni vona ni vona swi ri kahle ku ri va tirhisa tithelefoni ku ri va ta kota ku kuma mali hayi ku ri va ya va yima tilayinini ku van'wani va nge koti.

I ku fika i vulavula na vona i va byela ku ri ni lava mali yo taniyaso lava ku endla swilo swa so na so nakona na qualify ya na ku ni yi teka mali leyiwa.

I ndlela ya kahle mara ka van'wana a hi ndlela ya kahle hi ku van'wani va tsandeka ku hakela timali ta va leti va nga ti teka van'wani va swi kota ku ti hakela ni vona ni vona ku ri bindzu va ri kha ri faneleke ri kha ri fanele ri fanele ri fanele ku ri ya mahlweni.

Xivangelo ni vona ku ri mali leyi bangi yi charger-ka yona loko bangi yi charge mali yo talo loko yi kha yi ya kun'wani ni vona ku xivangelo ku ri xexo.

Swi nga pfuna swi nga pfuna ngopfu hi ku a hi kwa a hinkwavo vanhu lava nga ta kota ku fikelela mali leyi va nga ta va va byele yona ku ri a va yi hakeli loko n'hweti yi hela.

Ni vona swi ri kahle hi mhaka yo i ta vheta a heta swilo swa yena hinkwaswo mali liya hi mali liya liya a nga yi lomba loko a heta ku aka yindlu ya yena i ta kota ku hakela mali liya a nga ha aki yindlu.

Mina ni vona swi ri swa kahle ku hleketa hi ku endla swilo swa le hansi hi mhaka yo van'wani va van'wani va va van'wani va va ri hava timali to endla swilo leswiya swa le henhla ni vona swi ri kahle ku ya hi mina.

yi swi khumba hi mhaka yo vana lava va nga lava tswari va tirhaku kahle a va fanelangi va va kuma mali liya yi kumiwaku hi va le vana lava vo ka va nga vatswari va vona vo ka va nga tirhi.

A ndzi ta ku ku tirhisa tithelefoni hi swo swa kahle ku swi va swi kha swi endla ku ri hi nga fambifambi hi kha hi ya ti-bank-i hi kha hi ya vutisa ku mali yi kona na kumbe mali a yi kona.

I ku tirhisa NSFAS. NSFAS hi yona ya kahle leyi tirhisaku ngopfu hi machudeni leyi ni yi tivaku hi yo leyi tirhisaku ngopfu hi vo ene va ri yi kahle.